Iphotho, yizinto ezenziwe ngomncamo. Izinto zeskhethu ezifana nabo irhabi, iphephethu nokhunye okwenziwe ngemincamo kwesikhethu.

Isimanje, mtjhado wesintu wesiNdebele. Ubizwa ngokobana yisimanje.

Umgada kababa, yikomo ephuma hlangana nalezi ezilethiwe zelobolo ekulotjolwe ngazo, kwathiwa ngeyakababa. Ikomo leyo ayihlatjwa isala esibayeni. Zoke iinkomo ezongene esibayeni zamkelwa mgada kababa. Ikomo leyo iyokuhlatjwa ngelanga nakuthiwa ubaba ulele, khani izokuhlatjwa ikomo leyo.

Unomncwazi muntu namkha ngumma olawula ihlelo, lokha nakunomberego wokulobola ekhaya. Ujamele zoke izinto ezenzekako, ezidinga namkha ezifuna umuntu wengubo, simbiza ngokobana ngunomncwazi.

Ipelesi mumuntu namkha mntwana ngombana eskhathini esinengi bathanda bonyana kube mntwana, ophekelela umakoti lokha umakoti nakaya ekhakwakhe ayongena isimanje. Ukhamba nepelesi, ipelesi ngiyo leyo.

Usosokana ngubaba ozala indoda, lokha nawutjhadileko nawungumma otjhadile. Ubaba wendoda leyo ekuthetheko ubizwa ngokobana ngusosokanakho, ngusosokana, muntu webhaji, ngubaba kamkhwenyana.

Lokha nakutholakala bona abentwana ekhaya babhujelwe mbelethi namkha ababelethi. Bazila iinyanga ezintathu. Kuthi kungaphela iinyanga lezo ezintathu bagezwe.

Amanambasikhambe ziinyathelo ezigqokwa bomma lokha nabambatha izembatho zesikhethu. Amanambasikhambe matekana anemitja, angaba mhlophe ngokombala, angaba nzima ngokombala, kuya ngokobana umuntu uthande muphi umbala kodwana eskhathini esinengi bathi nabawafakile, bawafake neempahla zesikhethu abamahle khulu.

Umlingakobe nawo ngomunye owenziwe ngephotho, uyaphothelwa. Umlingakobe umbathwa bomma lokha abomma nabanomnyanya, nabathombisile namkha bawisele, umlingakobe.

Incagu yiskhumba sekomo namkha sembuzi, esimbathwa bobaba lokha nabanomnyanya. Incagu imbathwa bosomnyanya.

Ubaba othetheko, kufanele ahlale nabantu abathetheko njengaye. Ubaba othetheko kufanele azi bonyana akasese msana namkha lisokana kodwana sekangubaba. Kufanele ahlale nabobaba begodu angenzi izinto ezenziwa babantu abangakathathi ngombana yena sekathethe, sekabonile, sekanaye umlingani. Akusafanele bonyana abe namehlo amanengi, aziphathe njengabobaba.

Inongwana yomntwana lokha nayiqeda ukuwa, abantu benza izinto ezahlukahlukene kodwana inongwana yomntwana nayiqeda ukuwa kufanele uyigubhele, uyivalele ngaphasi komhlaba, uyenzele umgojana, uwuvale umgojana loyo. Uyayifihla, kuba ngathi uyayibulunga namkha uyayifihla.

Isikwa limbathwa bomma abathethweko, isikwa limbathwa ehloko. Limbathwa bomma abathethweko eskhathini esinengi.

Amagama amahlanu wabomakoti abasanda ukwenda. Lokuthoma nguLombeni, lesibili uKumbuza, lesthathu uMzangobe, lesine nguSphenge, leshlanu nguMaphangela.

Ihlanzamaseko, kulokha nakwamukelwa namkha nabamukela abantu ababili abazotjhada.

Amancina namkha amacici, ambathwa bomma endlebeni. Ngewokuzenza ube muhle, lokha nabambetheko bayafaka, bayathanda bonyana bafake amacici eendlebeni zabo.

Amalobolo mtjhado wesintu. Amalobolo kulokha isokana naliyokuthenga umma kwabo bonyana amthathe azokuhlala naye amenze umfazi. Nawulobolako ukukhipha iinkomo, iinkomezi bayakutjela bonyana ziba yingakhi. Kuba neenkomo ezikhamba ngeenyawo, kuba neenkomo zemali, lawo malobolo.

Irhabi iphothelo eyenziwe ngomncamo, embathwa bentazana lokha nabaqeda ukwenza isiko. Irhabi imbathwa bentazana abenzileko isiko, iphothelwe ngomncamo.

Isikotjhi senziwe siphothelwe naso kodwana isikotjhi simbathwa bomma abawiseleko namkha abathombisileko.

Umdzegana wenziwe ngomncamo, uphothelwe. Umdzegana umbathwa litlawana begodu umdzegana ukhambelana nerhabi. Itlawana nalimbethe irhabi lifaka umdzegana munye.

Umnayilani wenziwe ngephothelo nawo kodwana umnayilani umbathwa bobaba.

Umgari mlingakobe. Umgari umbathwa bomma, abonobesa. Umgari umbathwa bonobesa lokha nakuphume ingoma, lokha nakuphume ingoma ngamagwabo. Umgari yiphothelo, iyenziwe ngomncamo.

Umadalanyana mncamo owenziwe ngeplastiki.

Umbhalo yingubo yesikhethu enemibala emihle efana neyezungu lekosi. Umbhalo umbathwa nanyana ngubani nawuliNdebele. Uyawumbatha umbhalo lokha nawubuya ukuyophetha isiko, nawubuya ukuyothomba namkha nawubuya ukuyokuwela. Umbhalo uyawumbatha lokha nawuyokungena kwakho, umbhalo yingubo yesikhethu.

Unokhethwabo mbhalo, unokhethwabo yingubo yesikhethu enemibala emihle efana nemibala yezungu lekosi.

Umtshurhwana yingutjana yesilinganiso sebhayi. Ithi nayiqeda ukwenziwa bese iyaqhaqwa ngenzasapha ibe neentshurhu. Iintshurhwezi ziyasongwa, ziphothwe ngazinye ngazinye kwanga uphotha i-dreads ngikho kuthiwa ingubo le mtshurhwana.

Isihlohlo simbathwa ehloko. Isihlohlo ngilesi esimbathwa bomma namkha abonobuhle, ngelimi lesiyeni kuthiwa yi-crown.

Umncwazi uthwalwa ehloko, sikotoyi namkha sigqoko umncwazi.

Umkhala umbathwa bomma abawiseleko. Umkhala umbathwa ehloko, uyawuthwala. Umkhala umbathwa masokana lokha nangabe bebakhambe nabobaba, nawabuyako bambatha umkhala. Umkhala wenziwe ngephothelo namkha ngomncamo.

Unomahlonjana ngombathwa emahlombe. Unomahlonjana umbathwa bomma emahlombe, unomahlonjana kungaba ngunomahlonja wephothelo owenziwe ngephothelo begodu kwanjesi nabentazana namkha abangenisi nabayokubala ijemu bayamfaka unomahlonjana.

Inaka sikhumba senyamazana, esimbathwa makhosi.

Iphotho yivunulo, evunulwa bomma abathethweko. Iphotho yenziwa ngomncamo.

Iphephethu imbathwa bentazana abalenzileko isiko namkha abathombileko. Iphephethu yenziwe ngomncamo. Ifana neskejana.

Ibhetjha lenziwe ngesikhumba sembuzi esitjhukiweko. Ibhetjha limbathwa babantu bembaji begodu alikhethi bonyana ulisokana namkha ulitlawana.

Isithimba yivunulo yabomma amatjhadileko nabentazana abalenzileko isiko. Isithimba simbathwa ngemuva njengeskejana kodwana sona sivala emuva kwaphela.

Itjorholo imbathwa bomma abathethweko. Itjorholo imbathwa njengesikejana, ivala ngaphambili kwaphela. Itjorholo ungayifanisa nefaskoti yabomma yokupheka ebizwa nge-apron, kodwana itjorholo kugidwa ngayo.

Iporiyana ifakwa bosobesa. Awuyifaki iporiyana nawungakathathiko. Ifakwa babantu abathetheko. Imbathwa bobaba iporiyana.

Amapatlhagwana, manyathelo wokulala. Abizwa ngokobanyana ma-slippers. Ngelimi lesikhethu mapatlhagwana.

Umtjhotjho yingwani namkha sigqoko esithwalwa bobaba abathetheko. Yivunulo yabobaba abathetheko. Yona yenziwe ngesikhumba senyamazana, ibizwa ngokobana mtjhotjho.

Ibhengela ngefakwa esandleni, begodu ibhengela yesikhethu yenziwe kuhle khulu iphothelwe ngemincamo. Uyifaka esandleni. Yona ayikhethi bonyana ifakwa bomma abathethweko, bantazana abangakathathwa namkha abalenzile isiko namkha matlawana. Kodwana ifakwa nguye woke umuntu, ibhengela.

Amanambasikhambe manyathelo amatekana. Ngobunengi afakwa bomma amanambasikhambe, begodu bawafaka lokha nabaneminyanya, nabaya emnyanyeni. Ngombana bakholwa bonyana abagidisa kamnandi. Begodu amanambasikhambe mahle khulu nawambethe nesikhethu.

Amancina namkha amacici afakwa bomma eendlebeni. Ayabarhabisa bonyana babebahle. Kodwana-ke amacici afakwa kwaphela babantu bengubo. Awakhethi bonyana umuntu uthethwe, ulenzile isiko namkha akakalenzi kodwana afakwa ngiwo woke umuntu owathandako.

Ibherede yingwani ethwalwa bomma. Ayikhethi bonyana ithwalwa babantu abathethweko, babantu abalenzile isiko namkha abangakalenzi kodwana woke umuntu wengubo nakathanda bonyana afake ibherede uyayifaka.

Idzila ifakwa bomma. Idzila ifakwa entanyeni, irhabisa intamo bonyana ibe yihle lokha umuntu nakavunule isikhethu. Idzila yibhengela yentanyeni.